Ne re kgona go apara diope le makgabe, mme ka nako ya gompieno re apara di tradition, dishweshwe.

Go ka apariwa ke go bontsha gore bontsha motlotlegi.

Moaparo o montle wa setso ke ha o apere seshweshwe le nku ka gonne o bona le yaka mosadi o tlhompegileng wa setswana.

Nna gore go na le morogo yang go ne go sena gore go apariwa ka tsela e nngwe le nngwe e go batliwang ka yone.

Fashion-e tsa meaparo le mebala ya dilo tsa setso di farologane, o kgona go lemoga gore ke setso se se feng ka mebala efeng.

O tshwanetse go apara seshweshwe kgotsa khiba go bontsha gore o nyetswe, o apare le tuku , le mosego wa diaparo tsa gago o fete mangwele.

Diaparo gantsi ba dira ka letlalo, ke letlalo le le bontshang bo diphologolo.

Diaparo tsa setso ha di na bothata, ke gore fela motho le ha o a mo go wena o nne le boitlhompho le boikobo.

Tsa segompieno le diaparo tse di tsa malatsing a di farologana go le go ntsi thata.

Diaparo tse di farologaneng tsa segompieno re kgona go bona go le gantsi gore ngwao eo e leng mo go yone ke efeng.

ba dula ba ntshitse mangwele ba sa apara mme di dira gore ba gogele dilo tse di sa siamang mo matshelong a bone.

Batlhami ba gompieno ba dilo tsa fashion-e .

Segompieno bašwa ba kgona go apara meaparo yotlhe e ba e batlang, kgona go dirisa masela badiri marukgu.

Apere oa le mosadi o apere diaparo tsa setso, o bontsha o le motho o tlhompang setso sa gago, batho ba kgona go go tlhompa.

E ka dirisiwa ka gore bašwa ba apare setso, ba sa lebala meletlo ya bona le ditso tsa bone.

Batho ba ba aparang setso le batho ba ba aparang yaka segompieno, ga gona pharologano epe.

Ne ke tla dira mesese fela ka ntlha ya gore ha bašwa ba apere marukgwe ba sa tlhola banna ka farologana bo mme le borre.

Diaparo tsa setso tse batho ba di aparang ko manyalong, ko meletlong di tradition-e, masela a dishweshwe.

Meletlo ya setso, di kgona go apariwa ko ya matlapa, le ko manyalong, o kgona go apara gape le ka heritage ka di twenty-four tsa September.

Fa ba apere diaparo tsa setso kgona go lemosa batho ka setso sa bona, o kgona go ba gopotsa ko ba tswang teng.

Ka lenyalo la setso nka apara seshweshwe le tuku motlhogong, ka gonne ke tsone tse di tlhompegang, tse di bontshang gore ke mo-Tswana.

Go na le meletlo e e farologaneng mo lefelong la rona, ba bangwe ba kgona go apara diaparo tsa bone tsa seVenda, ba bangwe ba kgona go apara diaparo tsa bone tsa setso tsa Setswana, ba bangwe ba kgona go apara diaparo tsa bone tsa seZulu go fapa fapane.

Nna ka setso saka ke dula, ke apara makgabe a dirilweng ka letlalo le bodies-e ya teng, le dibaga tsaka tsa setswana le di ramphetšhane tsaka.

Ml setsong sa rona ke rata Charmer girl o binang setswana.

Sa pina tsa ga Mmaausi pina e ke e ratang thata ke e reng pagama thaba ore le nna ke nyetswe.

Ee, mmino wa seatla o 'ira gore go nne le sound-o go opediwe, go nne monate.

Ithuta mmino wa setswana, ke tsenetse group e nngwe yana mo lefapheng la rona, go ne go le monate ebile re kgona go memiwa kwa manyalong.